Ngingazizwa ngithokozile kakhulu lokho okukhombisa ubuntu ukuthi noma impilo isinzima umuntu engasakwazi ukuzenzela izinto ey'ningi njengakho ukushayela, bayakhona ukuthi basithathe basibeka la esifisa ukuthi basibeke khona ngaleso sikhathi. So, ngingazizwa ngampela ngijabulele ukuthi zikhona.

Okokuqala ngingabhekelela ukuthi ingqalasizinda isesimeni esihle na noma esilungile ukuthi izimoto zingahamba khona, kubhekelela ukuphepha nokuthi sikhona isidingo sokuthi kulungiswe inqalasizinda ilungiswe nokuthi ngibhekelele ukuthi iy'moto lezi ey'thwala iy'mpahla ziyayikhokha yini imali kufana nentela imali ekhokhwa emgaqweni. Lokhu okubizwa ngama-tolls njalo njalo kodwa kukho konke ngingabhekelela ukuthi ingqalasizinda isesimweni esihle, imali iyakhokhwa ngendlela efanele yini nezimoto ezihamba emgaqweni nazo zivumelekile zifanele yini ukuthi zingaba semgaqweni nje kanjani.

Okokuqala, ngingazilungiselela ngiphinde futhi ngizijwayeze nemithetho nayo imigomo eyakuleso esikhumulweni sezindiza leso esobe sinemithwalo yami nokunye mhlampe-ke ukubheka ukuthi indiza izofika ngasikhathisini bese ngiyahamba ngiyothatha imthwalo yami. Nanokuthi ngikhulume noma ngikhulumisane nabasebenzi baso leso sikhumulo sendiza engizobe ngikuso ngaleso sikhathi ukubheka ukuthi umthwalo usahleli ngendlela efanele yini, ngizowutholaphi, iyiphi indawo okumele ngime kuyona kanjalo.

Engiye ngikubone okwala eThekwini ukuthi kunohlelo engake ngalubona la eThekwini lwamabhasi, lapho abantu abadala mhlampe abahola impesheni kanje amabhasi ala eThekwini abayikhokhi imali yokugibela. Nanokuthi kunesikhathi ngicabanga ukuthi isikhathi mhlampe kusukela emini kuze kushaye ihora lesibili abantu nje mabefuna ukugibela amabhasi abayikhokhi imali nalapho. Mawufuna ukuya khona edolobheni laseThekwini liyakuthatha likuyise kuleyo ndawo, izona zinto ezenzakalayo, kakhulu uma ngabe umuntu omdala uyahamba nje mahhala ungakhokhi.

Izinto engiyaye ngihlangabezane nazo ukuthi utholukuthi awusahlalisekile indlela okuyiyona awusakhululekile ebhasini uthole ukuthi nimpintshene kwesinye isikhathi ufike emsebenzini kushwabene umshwabene ngenxa yokuthi benimpintshene indawo yokuhlala mhlawumpe ingekho. Kwesinye isikhathi ufike usukhathele ngoba ubumile ungenayo indawo yokuhlala, ziningi nje izinto ezikwenza ukuthi ukumpintshana kube nomthelela ongemuhle kwesinye isikhathi.